Zwine nda tendelana nazwo sa mudzulapo ndi uri sa vhathu ri tea u ṱhonifhana ri to ḓi vhu ṱhonifha muhulwane na muṱuku vhunga hu yone nḓila yo ita uri vhathu ri kone u tshila zwavhuḓi kana hu yone nḓila ine ya ri fhambanyisa kha zwipuka. Zwiṅwe hu nga vhori sa muthu u tea u vha u tshi fhulufhedzeya tshifhinga tshoṱhe u si vhe muthu a sa fulufhedzei tshitshavhani ngori zwi ita uri u si kone u tshila zwavhuḓi na vhaṅwe.

Musi musi vhaswa vha mahayani tshihuluhulu tshine vha tea u wana ndi ṱhogomelo ya mutakalo wavho vha tea u ṱhogomeliwa mitakalo yavho na u thivhela malwadze ane a vha hone tshitshavhani uri a si a si wele kha vhaṅwe vha to fhiwa hezwi zwidodombedzwa uri vha shumise kha u ḓi tsireledza kha ri vha na malwadze a ngaho dzi HIV uri a si ṱavhanyese u dzhena kha vhaṅwe. Vhadzulapo vha tea u wana vha tea u wana tshumelo ya mutakalo ya mahala ndi uri dzi kiḽiniki vha tea u dzhena nga mahala vhadzulapo hu tea u vha na dzi kiḽiniki dzine dza si badelisa vhathu uri mutakalo wa vhathu u vhe khwine vha si vha si fe nga malwadze.

Tshihulwanesa ndi uri muvhuso u tea u khwaṱhisa kha uri vhathu vha kho shuma vho ḓi imisela nahone vho khwaṱha nahone muvhuso u tea u tea u hira vhathu vhanzhi vha manese uri vha kone u thusana vha vhanzhi hu vhunzhi havho kha hevha vhathu vhane vha vha na malwadze a sa fholi. Tshiṅwe ndi uri zwibadela kana dzi kiḽiniki dzedzi zwi tea u fhaṱiwa zwo anda hu tshi itelwa vhe vha vhathu ri tshi tshumelo yavho i si konḓa u wanala vha i wane huṅwe na huṅwe nahone vha si ṱwe vha tshi khou shengela ngo lindela uri vha kone u wana tshumelo.

Masiandoitwa ane anga bvelela kha mulwadze a si a vhuḓi tsho thoma u nga wana uri hoyo mulwadze vhunga a kha tshiimo tsha shishi kana tshiimo tshi kondaho u nga wana uri u khou balelwa u fema o ralo u khou konḓelwa uri a feme. Tshiṅwe tshifhinga u nga wana uri u kho noka hoyo muthu o ralo ndi muthu ane a khou fhelelwa nga maanḓa ane a kho ṱoḓa u vala maṱuku hu uri nahone ndi zwithu zwine a zwo ngo tea u itea kha mulwadze musi a tshi kho lwalesa ha ngo tea uri a dzule o vala maṱo tshifhinga tsho tu to dzula o sedza tshifhinga tsha u tea u dzula u phaphama. Tshiṅwe u nga wana uri u khou bvesa malofha manzhi hoyo muthu u khou bvesa malofha manzhi kana nga ngomu o huvhalesa lune u khou bvesa malofha manzhi nga ngomu ndi zwine zwa nga sia zwo muhuvhadza nga maanḓa kana zwo dzhia vhutshilo hawe hoṱhe.

Ee u ya nga kuvhonele kwanga zwo tea uri muvhuso u rwele ṱali u rwele ṱari u itela u thusa vhathu vha no tambudzwa nga ha mbeu hei ndi thaidzo khulwane ine ya kwama vhathu nga nḓila yo fhambananaho. Nga muvhili i vha kwama lwa tshimuya nga muvhili na lushakani muvhuso u tea u tsireledza vhathu vho kwamiwa nga haya mafhungo a mbeu i no tambudza iṅwe mbeu. Muvhuso u tea u dzhiela nṱha fhungo heḽi uri u kone u khudzela mulayo u tsireledze vhane vha khou tambudzea, muvhuso u tea uri u fhodze muya wa vhathu vho kwamiwaho nga tshiga hetshi uri vhutshilo vhu leluwe kha muṅwe na muṅwe a ne a khou tshila a si ḓi wane a tshi khou shengela ngo tambudziwa nga ha mbeu.